Setso le meetlo, hangata metseng e nang le meetlo e tiileng. Ho ka ba bothata hore banana ba kenye letsoho mosebetsing e itseng, e leng ya nkuwa le a bashanyana feela. Ho ka naha le maikutlo a hore banana ha ba lokela ho ba maemong a boetapele kapa ho ikopanya le batho ba bang kantle ha malapa a tsona. Bana ba bangata ba basadi metseng ba nka ba shebahala ba le mesebetsing e meng ya malapa jwalo ka ho hlokomela bana kapa ho thusa lapeng. Ho fapana le ho kenya letsoho dihlopheng kapa mesebetsing ya setjhaba. Sena se ka nna fokotsa menyetla ya ho ba bona bana ba banana ba qala ho tsamaisa le dihlopha. Ka dinako tse ding banana ba ikutlwa ba hlajuwa ke tsabo, kapa ho se be le tshepo, ho ba le boetapele haholo ha e ba ba sa bone banana ba bang ba etsa jwalo metseng ya bona.

Motswalle, ke nahana hore ho bapala dikarata le ba lelapa la hao ho tla etsa kamano e holo le lerato ho lona kaofela. O tla tshireletseha haholo hobane ho bapala le ba bang ba leloko e seleng la hao. O ka ba boima ka hobane le dintwa di ya ba teng, ha o le ka ntlong, o wa tshireletseha dinthong tse ngata, ebile le lerato la lona le le lelapa, le tla nyoloha haholo ka hobane le tla be le tlisa lethabo ka hare ho lelapa. Ha ho bonolo hore dintwa le matshwenyeho, a kena dibakeng tsa lona.

tseo ke lerato la ho ka ho sehlopha, ke sikipa tsa sehlopha, dijeresi le mekhabiso ya selemo. Dikarete tsa sehlopha, ke boloka dikarete le dinepe tsa sehlopha tseo ke di bokelletseng ho boloka mehopolo e metle, le ho hopola diphihlelo tse monate tse di bileng teng. Sena ke mokhwa wa ka, wa ho bontsha lerato le ho ithabisa ka boemo ba ka ba sehlopha. Ke rekile mekhabiso e menyane eo nka e aparang ha ke etela dipapadi kapa metseng e meng mo sehlopha sa ka se bapalang teng. Sena se ntshetsa pele kamano le sehlopha mme se bontsha ho ikemisetsa ha ka.

Ke ka di rekisa tse ding tsa dintho tse ke bonang hore ha ke sa dihloka kapa diaparo tsa sehlopha, kapa di ntho tse kang di bonahala di na le bo . Ke nahana ho rekisa ntho tse di sebedisang tse sa hlokahaleng ho fumana tjhelete e ka sebediswang nthong tse ding tse ke di hlokang. Ke ka di rekisa ka theko e fatshe haholo, ka hobane sehlopha seo se tloha se nkefa manyane kapa ho swaba. Ke ha hobane ke na le tse ngata diaparo tsa bona, empa bona ba sa raloke kgwedi eo ka ho tlalo.

Ke ke ikutlwa ke swabile haholo, lebaka la hore ho sa be le sehlopha mo Afrika Borwa se kenellang World Cup ke hobane di-coach-ra or baetapele ba dihlopha tsa Afrika Borwa, di tosa maoto haholo. Ha ho sehlopha se tswellang pele dikgethong kapa di-competition-eng tse kgolo, ebile ntho eo e theosa tjhelete ya Afrika Borwa haholo, le senepe sa yona e be di ya theoha. Ba tshwanetse ho, ho baetapele ba ise matla ho laola menyetla kapa dihlopha tsena tsa Afrika Borwa, ho kenela di-World Cup.